Yebo ngake ngayiphuza imbiza. Ngangiphethwe isisu, ngathola ukuthi leso sisu leso njengoba sihambisana nanekhanda nomzimba ubuhlungu, kwakuyinyongo. Ngathenga imbiza yenyongo eyayibaba ha. Ngayiphuza ngakhishwa isisu usuku lonke, sengiphelelwe na amandla. Kepha ekupheleni kosuku isisu saba ngcono nekhanda laba ngcono. Yangisiza kakhulu yona noma yayiyimbi nje.

Uma kungaba nezincwajana abangazithola emaklinikhi, laba abasuke beye emaklinikhi, ezinolwazi olunzulu ngokuvimbela inzalo. Kubuye futhi kubizwe umhlangano emphakathini wabantu besifazane bathole ukufundiseka ngokuvimbela inzalo, bafundiswe wumuntu onolwazi olunzulu ngalokho. Lokho kungasiza kakhulu ukuthi nabo babone ukubaluleka kwakho.

Umphakathi ungasiza ngokuthi wazise uMnyango wezeMpilo ngokushoda kwamaphilisi nemithi. Bese uMnyango wezeMpilo usize ngokuthi usheshe uphuthumise lawo maphilisi nemithi okushodayo. Kuthi uma kukhona abangakutholanga, kwenziwe indlela yokuthi bashiye iy'namba, uma benamafoni. Uma bengenawo kwenziwe indlela yokuthi hlampe kumenyezelwe ngombhobho endaweni ukuthi amaphilisi nemithi obekungekho sekukhona, abakutholanga abaphuthume emaklinikhi bayokulanda. Lokho kungasiza kakhulu ekubambiseneni komphakathi noMnyango wezeMpilo.

Uma ngase kubekhona isigungu endaweni, a support group. Esihlanganisa omama asebeqinile nabantwana abasebancane asebedlulile kulesi sigaba sokuthola abantwana besebancane, babona izingqinamba ababhekana nazo, baphinde baphumelela. Leso sigungu leso, kube yisona esizosiza umntwana ngokumululeka siphinde futhi simukhaphe ayekhaya lakhe, siyomuqinisa idolo ngenkathi ekhuluma nabazali. Ilokho okungasiza ukuthi abantwana bakwazi ukuthi baqine idolo. Bazi ukuthi khona abantu ababa saphothayo nakuba bengenzanga kahle, kepha abalahliwe bangabi nokwesaba.

Imindeni yabantu abanesifo se-TB, kumele ithole ukufundiseka ukuthi ingamunakekela kanjani umuntu wayo osengenwe ilesi sifo. Imunakekele ngokudla okunempilo. Imunakekele ngenhlalo ayihleli ekhaya ukuthi uhlezi endaweni eklini, nenomoya, nevumelekile ukuthi ingahlala umuntu one-TB. Imunakekele ngokumeseka azizwe amukelekile emndenini noma enayo i-TB kepha angakhishwa inyumbazane.

Kumele babize umhlangano endaweni, futhi nabo babe khona emhlanganweni. Bameme owezempilo ozokhuluma ngokuhlela umndeni. Lapho-ke, izakhamuzi zizobona ukuthi ukuhlela umndeni kubalulekile ngoba nangu nomholi wazo esezimemele emhlanganweni ukuthi zizolalela. Wazimemela nabantu abaqondene ngqo nezempilo, abanolwazi olunzulu ngokuhlelwa komndeni, abazochaza ngendlela abazoyizwa abantu bomphakathi.

Yebo ukhona umuntu engimaziyo. Ngamuzwa ekhala ngokukhathala, alale isikhathi eside emini, aphinde abuye adle kakhulu, akhuluphale. Wakhala ngokuthi ubuye akhohlwe ukuwathatha ngesikhathi esifanele.

Yebo ukhona engimaziyo osebenzisa amakhambi esizulu nemithi yesilungu kanye kanye. Lokhu ukusebenzisela isifo esingamahlala khona. Akumuphazamisi ndawo, akumugulisi futhi. Ngowami umbono kuyenzeka ukuthi ukwazi ukukusebenzisa kokubili kanye kanye. Qha, kuhluka izifo ukuthi isiphi isifo esikuphethe, ezinye izifo azikuvumeli, ezinye izifo ziyakuvumela. Nabo laba abanikezana ngamakhambi esizulu, bayakuchazela uma uzokwazi noma ungeke uze ukwazi ukuwasebenzisa amakhambi esizulu kanye nemithi yesilungu.

Cha asinabo ngasekhaya onompilo abafikayo bezonakekela iziguli. Onompilo esinabo, onompilo abahambayo befundisa ngezifo ey'thile, izifo ey'fana no-TB kanje. Bebuza endlini ukuthi akekho yini one-TB, uma enayo uma ekhona onayo i-TB bese beyafundisa ngokuthi kumele ukuthi nimunakekele kanjani nina abasekhaya futhi nimusize kanjani. Nokuthi nina nizinakekele kanjani ukuze khona ingeke ize iningene i-TB.

Yebo ukhona umuthi engiwaziyo osiza umuntu ophethwe yikhanda. Kuyaye kuthiwe umuthi wokubhema. Kusuke kuwumuthi osephepheni, ogxotshiwe, wagayeka. Umuntu uyawuthatha, awufake esandleni omncanyana, bese eyawuhogela. Emva kwalokho uyathimula, athimule nje impela, bese-ke emva kokuthimula liyadamba ikhanda. Kepha-ke kulesi sikhathi samanje, abasebaningi abantu abawusebenzisayo ngoba abanye bayawusaba ngenxa yezifo abanazo. Kepha wona uyasiza impela kulaba abawusebenzisayo.

Uhulumeni angakwazi ukusekela amalunga omndeni anakekela umuntu ogulayo ngokuthi awasize ngezidingo azidingayo lo osuke egula. Nokuthi futhi akwazi ukuthi abalekelele ngokuncane kokuphila ngoba basuke bengeke baze bakwazi ukuthi bayosebenza. Izidingo ezifana namanabukeni kwabanye abadinga amanabukeni, ukudla okunempilo, izinto ey'fana nalezo nje. Ngicabanga ukuthi izona izinto angakwazi ukuthi alekelele ngazo lezo uhulumeni.